Nna khamphani tsena tse ke la nna kea di bonwa kapa ke di utlwe ha ke so utlwe ho thwe eng ke eng kae ke eng. Ka hoo ke bona le mesebetsi ya bona ekare e fihlela batho ebile batho ha ba patale kapo. Ke utlwe dillo tsa hore mang ke eng o etsa eng jwang neng, ka hoo ke bona ntho engwe le ngwe e ntse le maemong a hantle ho feta tsa moo.

Mongaka nka qala keo hlalosetsa hore account ya hao e matsohong a hao. Ka hoo ho na le insurance e hlahang hore ke yona e ntso hula tjhelete kgwedi le kgwedi. Ka hoo wena o kene wa fana ka mabitso le di-account number tsa hao moo ke yona e ntseng ka ditefiso. Ka hoo tjhelete ya hao e ntse e ya moo.

Account ya cheque ke account e leng horeng ha hona mang le mang a ka kgonang ho e ntsha ntle le wena, ha e le ya pokello e ka kgona ho ntshwa ke mang le mang. O hlokahale hore o ye ka bankeng ka hare jwalo ka account ya cheque. Sena ke phapang e kgolo haholo hobane pokello o kgona ho ya bankeng kantle. Ha e le account ya cheque o ya ka hare.

Overdraft ha ke tsebe hantle empa ke nahana hore ke hore ha eba tjhelete e ka fela e ka account-ong o kgone ho fumana sekoloto se entseng se na le kgahlamelo e kareng tjhelete ho fihlela o mo kenya tjhelete e nngwe hodima eo o ntso o tlo dula e sebedisang.

Motswadi wa ka ke maswabi ka sena seo o hlahetseng empa se ka hodima matla a ka. Ke lekile le nna hore ke o fumanele sekoloto sena sa ho reka koloi, empa mokgolo wa hao le dikoloto ke tsona tse thibang hore o sa kgona ho fumana sekoloto sena. Ka hoo o tla tlameha ke hore o nke dikgwedi o ntso patala o hlahisa hore o tswile dikolotong kapo ho nyolla mokgolo wa hao o bontsha hore o ka fihlella kamora dikgwedi tse seng kae.

Tjhelete ena kapa yona account ena pension ke yona e leng hore e beha tjhelete ya mosebetsi ho fihlela fitlha dilemong tse leng hore di amohelehile hore a ka e ntshe. Ka hoo, ha ho na hore o ka batla ho kena ho yona hara nako feela. Ke account ya pension o fitlha dilemong tseo tla boo re di behile moo.

Tjhelete eo mofu a na tlo e fumana e tla tswa kamora matsatsi a mahlano ho ya ho a leshome. Ka hoo re kopa tswetswe re emele re kgone ho fana ka dintho kaofela tseo tlamehang le di fumane le le family le lelapa la.

E majida abafowethu ha re bule stockvel hore at least re kgone ho boloka tjhelete e ntse re e senyang nako ena kaofela. Ka hoo re bona hore ha selemo se fela. Ke mo nka reng batho ka hona ba phelang ka hoo nka thabela hore re sebedisane hore re tswele pele hosane re ke e mong le mong a se ka re ho ka hlahisa hlahisweng ya ho lona. Lona le nahana jwang?